Ditlamelwa tsa dijo, mets, i mafelo a botshelo, tshireletso le mekgwa ya tshegetso. Difelo tsa pholo di tlamelwa bogodi mo tikologong ka ntlha ya gore di tlhoka tikologo ya e sireletsweng. Dijo le metsi a tshwanetseng go tshela le go gola ka botshelo jo bo siameng, le mebila ya ditlhare, merwalela ya metsi, mafelo a sireletseng le go busetsa tlhago e e tlhomologileng. Re ka thusa go boloka mefuta ya diphologolo le ditlhare mo tikologong e ya rona.

Ee go botlhokwa gore bagodi ba tlhokomele ka tsela e e tshwanetseng. Fa bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa ba bona tlhokomelo ya motho yo a tlwaelegileng, kagiso ya maikutlo le go nna mo tikologong e itseng. Ba bona tshegetso ya maikutlo kagiso le lerato la tlhokego.

Ba lebelela tshireletso, tlhokomelo, tshegetso ya maikutlo le go amogela. Le fa go ntse jalo boammaruri bo bontsha gore matshelo a batsofe di a farologana thata ka ntlha ya maemo a itsholelo, sello sa setšhaba le botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Mme go rulaganya dikgato tse di dirang gore tlhokomelo e nne ya nnete e e feletseng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di rulaganya maikutlo le maitshwaro a batho ka tsela e e tlhomologileng. Di ruta go rata tlotlo le kagiso mo batsofeng, di nonotsa boikanyego, le boikarabelo, le kutlwelobotlhoko. Di thusa go tlhomamisa gore batsofe ba tlhokomelwa sentle mo matshelong a bone.

Lelapa ke motheo wa setšhaba, mme le na le ditshwanelo le maikarabelo a a farologaneng. Go tshwana le tlhoboloso le thuto, batsofe ba ruta bana maitseo a setso, ditumelo le maikarabelo a setšhaba. G aga setso le bodiredi ka go ruta bana dipina, dipina tsa setso, dikgato tsa lenyalo le mekgwa. Mme fa setse setso se fetoga seabe sa basadi le batsofe ke sone se ka fetogang ka tsela e e tshwanetseng.

Ditirelo tsa go tshwana le tlhaboloso le thuto, go ruta bana maitseo a setso, ditumelo le maitlamo a setšhaba, go aga setso le bodiredi ka go ruta bana dipina, dipina tsa setso, dikgato tsa lenyalo le mekgwa. Mme ba.

Go na le mafelo a tlhokomelang bagodi a itsiwe jaaka Old Age Home. Mafelo a bagodi ba dulang gona mo go o ne ba newa dijo, tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi le boikhutso. Care Centers, mafelo a ba tlhokomelang bagodi ba ba sa kgoneng go itlhokomela gotlhelele ka ntlha ya malwetsi kgotsa bogolo. Ditirelo tse di ntshiwang ke dijo tsa letsatsi le letsatsi, thuso ka go tlhapa, go apara le go ikgapela, go newa meriana. Bontsi jwa mafelo a tlhokomelo ya bagoti a duelwa.

E setse e tsentswe tirisong ka tsela e e akaretsang go sireletsa bagodi ka molao. Go bafa ditlamelo tsa motheo le go ba tsenya mo mananeong a leago, mongwe yo a nang le le dingwaga di le sixty five o newa madi a selemo le selemo go thusa ka dijo. Se se ka tokafadiwa ka go oketsa mafelo a tlhokomelo, go katisetsa badiri ba tlhokomelo ya bagodi, go tlhama dipatlisiso le melao e e tlhomameng ka ditlhoko tsa bogodi gore thulaganyo e tswelele, go ikamanya le maemo a botshelo ao a fetogang gore go kgona go thuswa bagodi.

Phenšhene ya puso yago tlhokomela batsofe e ba thusa ka dijo, gore batle le bona ba kgone go ba le dintlwana tsa go dulega, gore batle ba kgone go ithekela diaparo.

Batho ba mmuso ba ka ya malapeng mo go dulago batsofe go ba di Old Age Home ba gopela go bona penšhene ya puso yago tlhokomela batsofe.

Malapa a tlhokomelang ba godimo ba feleletsang ka go duela ditshenyegelo tsa kalafi, maeto ya bookelong, ditirelo tsa tlhokomelo le dijo tse di kgethegileng. Fa mogodi a na le malwetsi a a kgethegileng, seo se bontsha ba tshwara morwalo o mogolo wa madi ka lapeng. Penšhene e ya puso e thusa bagodi go iphedisa go le gonnye mme morwalo o mogolo wa madi o sa ntse o le mo lapeng le batlhokomedi.

Simolola go amogela madi a pension a na le dingwaga tse masome a le marataro. Penšhene e amogelwang ke ba mengwaga eo gobane e thusa ka ikonomi. Le go tlhokomela batsofe hobane ga o fitlhile mengweng eo ga gona gore o ka bereka mo ikonoming ya rona ya Aforika Borwa.

Mmuso wa Aforika Borwa o ka leka go kopantsha dikoloi go lata batsofe metseng le malapeng a bona go ba thusa go ba e tsa dipetlele, go ba o ka leka go aga diphaphusi tsa bookelo tsa ditleliniki gaufi le mo badudi le batsofe di ba dula o gona.

Mmuso o ka leka go ba kopanyeletsa dikoloi gore di ba thuse ka go ba fitlhisa dipetlele, gore o ka leka go ba agela dipetlele le ditleliniki mo ba dulang gona gore ba kgone go fitlha ga ba lwala.

ntšhe ke gaufi le dipetlele le ditleliniki. Re tsamaya ka maoto ebile ka di kilometera di le mmalwa. Go newa dipilisi, go bewa bana tlhatlhobong le go lwantsha malwetsi a tlwaelegileng. Go na le ditirelo tse di oketsegileng tsa go thusa go boloka botsogo.